Bandakanya izinhlobonhlobo zezemidlalo ezibhekelela izintshisekelo namakhono ahlukahlukene, qinisekisa ukuthi izinsiza okokusebenza kanye nokuqeqesha kuyatholakala futhi kuyafinyeleleka kubo bonke abafundi, yaka futhi usebenzise izinqubomgomo ezikhuthaza ukufinyelela okulinganayo namathuba abobonke abafundi. Ngokuthatha lezi zinyathelo, izikole zingakha indawo yezemidlalo ebandakanyayo nelinganayo kubo bonke abafundi.

Ikhuthaza ukubamba iqhaza kwabafundi abanezintshisekelo namakhono ahlukene. Iveza abafundi kwezemidlalo emisha nemisebenzi okungase kutholakale ama-athlete afihliwe. Ngokunikeza uhla lamakhodi ezemidlalo, izikole zingakha indawo yezemidlalo eguqukayo nebandakanyayo.

Kubuyisa imizwa yenjabulo, injabulo yokudlala umacashelana nabangani masithola imidlalo emisha, nomuzwa womphakathi ohambisana nokudlala nabanye ndawonye, ukusebenzisa umcabango wethu ukuze sidlale eyethu imidlalo nezindaba. Lezo zinsuku zokungakhathali ziyinkumbulo ethandekayo ezisaletha ukumamatheka ebusweni bami.

Ithegi iyigemu yangaphandle yokudlala lapho umuntu oyedwa ethi, it. Futhi kufanele ajahe abanye abadlali abazama ukugwema ukubanjwa. Uma othile emakiwe uba yiyo entsha. Igemu elula kodwa enomdlandla ethuthukisa ukusebenza komzimba, isu lokusebenzelana komphakathi. Yebo, kusemnandi. Umaka uhlala uwumdlalo ongaphelelwa isikhathi nowomhlaba wonke ohlanganisa abantu kungakhathaliseki ubudala.

Ngingakhetha ukubhala ngizimele, nginganikela ihora nsukuzonke ekubhaleni izindatshana okuthunyelwe kwebhloki noma ukukopisha amaklayenti. Lo msebenzi ungangenisa imali ngoba amabhizinisi amaningi adinga okuqukethwe okuyikhwalithi. Ngingasebenza kude futhi ngikhethe amaphrojekthi ami. Ukwakha ubudlelwane namakhasimende kungaholela umsebenzi oqhubekayo.

Ezinganeni namuhla ngicabanga ukuthi ukudlala kumnandi uma kuyingqube yenkululeko, ubuciko, kanye nokuqhumana nomphakathi. Nakube ezinye izingane zingase zijabulele ukuncintshisana, ezinye eziningi ziyaphumelela ekudlaleni ngokubambisana zisebenza ndawonye ukuze zifinyelele kumgomo ofanayo.

Ukhuthaza ukubambisana, futhi idinga abadlali ukuthi bacabange ngokujulile, futhi bazivumelelanise nezinselele ukusiza abadlali ukuthi babhekane nezingqinamba, ukwehluleka kanye nokudumazeka. Ngemidlalo yendabuko izingane zingathuthukisa amakhono abalulekile empilo okuhlanganisa ukusebenzisana, ukubekezela, nokuqina ngendlela ejabulisayo nebandakanyayo.

Uqhasho olukhawulelwe, ukushoda kwengqalasizinda, nezinkinga zokufinyeleleka. Ukubhekana nalezi zinselelo, ubambiswano lomphakathi nezizimele, ukuxoxisana nomphakathi, yizixazululo ezintsha, nezibonelelo, kanye noxhaso.